Dineo hore o tle o bane le leruo la mmutlanyana le atlehileng o tlo hloka thepa ya bodulo e hlwekileng and e etse bonnete ba hore ha o no ba bobebe for dintja, dikatse, dinoha, pula, moya le motjheso hore di kene ntlong eo. O tlo hloka dijo tse nepahetseng tse nang le dimatlafatsi ho tsona. O bo o hloke le bokgoni ba ho ikatisa hore mmutlanyana wa hao o tlo kgona hore o be ne le bana, o tlo tlameha o etse bonnete ba hore o dula ka hare ho ntlo e hlwekileng hape ho etsa bonnete ba hore o phetse hantle.

Mokgwa wa pele o ka sebediswang ke wa ho kotula ka matsoho ho tla hirwa batho hore ba kgothole dipoone hobane ho tlo thusa ka hore ho se ke hwa patalwa tjhelete e ngata and ho ka sebediswa metjhini haebe sebaka seo ho jetsweng poone ho sona e le se seholo. And-e ho tlameha ho etswa bonnete ba hore moo poone e lo dulang teng ha hona mongobo le ha ekaba o feng kapa o feng.

Maemo a lehodimo jwalo ka ha ho tjhesa a ka re tlisetsa mathata a komello mme ra ba na le bothata ba ho sebedisa metsi a mangata dinakong tsena na, hape ha dipula dina haholo re ka ba na le bothata ba dikgohola moo dipeo tse lenngweng di ka tsa tsamayang le metsi. Re ka rarolla bothata bona na ka ho ithuta haholo ka boemo ba lehodimo le tseo re ka di etsang. Ho etsa bonnete ba hore re ithola re sa ameha haholo ke komello le pula e ngata.

Ho ya ka nna ke dumela ke hobane boholo ba rona nakong ya jwale re se re le botswa ho ba dihwai ho hlokomela difate tsa rona tsa diperekisi hore ka dinako tseo di behang diperekisi re tle re thole diperekisi tse matlafetseng jwalo ka pele, le hape matsatsing ana dibotlolo tse bitswang di-can food. Boholo ba rona rele batho ha re sa di beha ka matlung hobane boholo ba batho ba se ba bona ha e le bohlaswa ho so ratuwa dintho tsa sejwalejwale.

App e ke e tsebang ya temo ke cropio e sebetsa ka tsela ya hore e fa motho e mong le mong eo e leng sehwai hore a kgone ho ngola tsohle tse nkileng karolo tsatsi le letsatsi hona ho thusa ka hore wena jwalo ka sehwai o kgone ho tseba ke eng entsuweng, ke eng e sa etsuwang tsatsi le letsatsi.

Ke tla tshela manyolo mme ka mora pulanyana e itseng ke fetole mobu hore mobu o matlafetseng o ka tlase o kgone ho tla ka hodimo o ka hodimo o lo wa otlwa ke letsatsi haholo o kgone hore o ye ka tlase mme ho tlabana le masoba mona mobung hore o matlafale hape hore.

Jwalo ka ha e le nna a mo fileng mosebetsi ke tla mo kgothaletsa hore a thole dipampiri tsa ho kganna mme ke tla mo fa le tshehetso hobane o tla ba a na le tsebo eo nna ke le sehwai ke e hlokang haholo temong ya ka. So ke tla mmolella hore a tsamaye mahe a lo thola dipampiri tsa ho kganna hore nna le yena re tla nne re kgone ho tswela pele re sebedisane mmoho.

Batho ba kotulang ba ntse ba le teng, empa dihwai di kgetha ho sebedisa metjhini hobane ka dinako tsela tseo ho neng ho sebediswa batho ho kotula ba bang ba bona ba ne ba senyetsa dihwai ka ho utswa di dilema tsa bona ke ka etsa mohlala jwalo ka ditapole ba bang ba ne ba tla di kenya bo mekotleng ba di utswe ba tsamaye ba lo ja lapeng le ba lelapa la bona.

Ho kotula ka letsoho haholoholo ho dihwai tsa ditholwana ho thusa haholo hobane ho etsa bonnete ba hore ditholwana tsa bona ha di utlwe bohloko hape di kgona hore di pakelwa hantle di se ke tsa petetsana kapa hona tsa bola. Ho kotula ka matsoho ho etsa bonnete ba hore motho ya kotulang o kgona ho sheba boemo ba tholwana a e kotulang. Haebe e bodile o tla e nka a e behele ka thoko. A se ke a ikenyelletsa ditholwaneng tse e leng hore dihwai di ka e nka mme tsa lo e rekisa.

Borapolasi ba thaba haholoholo ha pula e tlo na hobane ditema tsa bona di tlo thola metsi, di thole dijo tse matlafetseng mobung hobane ha pula ena e kena moo mobung e kgona ho ntsha dijo thollo tse hlokahalang mo di temmeng tsa rona hore di tle di hole.

Ho buwa nnete fela ha ke na bokgoni ba ho iketsetsa leano la kgwebo hobane ha ke na tsebo e ngata hore ke eng se tla hlokahala hore ke se ngole fatshe hore kgwebo ena ya ka e tle e atlehe. Ha ke soka ke batla thuso ho batsebi ba kgwebo ho ngola leano la kgwebo ya ka. Ke dula ke na le ona monahano wa ho qala kgwebo, empa ha ke tsebe ke qala kae ke ya ho mang hore a nthuse jwang teng ha ho tluwa ho tsa temo.

Ke ka mo eletsa hore a tsamaye a ye ho mmusong wa selehae Lefapheng la tsa Temo a ba bontshe leano lena la hae la serapa sa meroho a ba bolelle hore o batla ho etsa eng mme le molemo wa sona ke sefeng. A kope hore ba mo fe tjhelete hore atle a kgone ho qala.